Nna ha e le nna nka se reke dihlahiswa tseo ho rekisa platform-o tseo ka ho nne hangata ngata batho batho setjhabeng ba rata ho nka dilo tse sa shebanang le bophelo tse seng hantle mo ditabeng tsa setjhaba.

Ha government-e ya rona e sa kgone ho ho ntsha tjhelete e lekaneng moo mo .

Nna ke bona e le ponahalo e kgotsofatsang haholo. Ha ditente tsena ebile di a bonahala hantle ho batho ebile le batho ba tla hona ho ya ho tsone ho fumana thuso e ba e hlokang ka tsa HIV.

Ntate nkare o bua nnete empa hape ha bue tsone hantle. Ka ho nne ho na le batho ba baholo, ba se ba hodile, ba sa kgoneng, ba senang ba lelapa le batswalle le bana ba hlokomelang. jwale le bona ba e hloka tjhelete ya bona ya pension. Se nka se buang ke hore malapa ha tshwane ee.

Tsela e phepha e ka thusang ho thibela tsela pelehi haholo mo setjhabeng ke ho berekisa lesomelwana haholo le ho ihlokomela ka tsa thobalano le ho tseba ditsebiso tse di ngata tsa thobalano.

Ke ditsela tse ngata tseo ka di berekisang ho thibela pelehi haholo le somelwane ke lona le bohlokwa haholo le ho berekisa tse bitswang prevention ho lwantsha ho lwantsha e pelehi.

Nka jwetsa basadi, hore ke thusa bana ba bone ha ke ba fa di-contraceptive tsena ho ba ruta ka tsa thobalano le pelehi ya bana le bohlokwa ba tsona dilo tseo.

Ne ke tla bua ha ke sa rata haholo ha ke bona bana ba sekolo ba sa thuse mona mo dipetleleng tse tsa mahaeng ke bona ebile baoki ba teng ba sa batle ho ipona ba sebeditse ba thusitse ba setjhaba ba tshwanetse ho tjhentjhiwa ho tsene baoki ba ikemiseditseng mesebetsing ya bona.

Ke bona batho ba dulang dipolasing, ba sa thole tlhokomelo e hantle ya bophelo ho feta ya batho ba ba dulang moo toropong, ka honne bona ha bana dilo tse ngata haholo tse ba thusang moo ba dulang teng. Jaka di-office di-welfare office, di-office tse ding tsa morafe.

Batjha ha ba tshwanela ho etsa qholotso ya boimana ebile ba sa rera ka ho nne qholotso ya boimana ha e tshwane. Motho o mong o tla re wa qholotsa hanthe, o tla shwa. O mong yena o tla kula. Jwale o tshwanetse ho jwetsa batswadi ba hao. Ha o batla ho qholotsa boimana ha o le motjha.

Nka lakalletsa basebetsi, basebetsi ba ka monyaka idea hore nka etsa dibaesekele kapa kereke dikuta, hore ba kgone ho tlisetsa bareki ba ka meriana eo hore ba sa kgona le ho berekisa tjhelete e ngata hore ba tle ho tlo reka meriana ho nna, empa ke tla kgona ho ba etsa hore ba ba patale tjhelete e nngwe nyana ho tlaleletsa hore ke kgone ho batlisisa meriana dintlong tsa bona.

Eh-eh, ha ke bone jwalo, ke bona hore ke tshwanetse e be ntho e etsahalang jareng hore bophelo ba rona bo botle bo kgone ho sireletseha.

Nna ke bona meriana ya setso e le yona e turang ho feta, e ya dipetlele, ya se jaanong ka honne batho ba rekisang meriana ya setso ke dingaka. Dingaka tse di rata tjhelete haholo ebile tse ding di ngaka ha se tsone tsa nnete. Jwale nna ke bona perekiso ya meriana ya setso e sa hlokahale setjha.

Motho le motho o tshwanetse ho tseba dipono tsa TB hore TB ha e o tshwere, e bonahala jwang ebile o ka ithibela le ha e so tshware o ka kgona ho ithibela ka ho test-a le ho ikwalla le tse ding hape.

Batsofe ke batho ba sokodisang haholo ebile ba kula haholo. O tshwanetse ho ba le patient ha o sebetsa le batsofe ebile haholo hao ba hlokomela mahaeng a bone dilo tse, ntho tse ngata tse sa thabising ha ntse ke hlokomela batsofe mahaeng a bone tse tshwanang le ho lo fumana matlo a bone a se phepha hore batsofe ba ka dula ho o ne ba tla dula ba ntse ba lwala le ha batswadi ba lelapa ba sa hlokomele baholo mo bo dintlong.

Ee, ha batjha ba fihlile dipetleleng le ditliniking, ntho e re ba etsang yone ka ho ba fa dilo di HIV prevention le tse ding ha di a loka ka ho nne ha ba tlela tsona dilo tseo. Eya, o ka bona re ka ba thusa ka tse batlileng ka tsone ha ba qeta ke hona re tla ba jwetsang le ho ba ruta ka tsa HIV le tse ding jwalo jwalo. Le nna nka se rate ha ke tlile ho tlo hlola ka hlooho. E be se le mpha di-condom le tse ding hape ka ho nne ha se sona se ke se tletseng mona clinic-ing.

Nna ke bua tjena ke le motjha ke bona tsela ya jwale e le yona e leng betere ho feta e ya hale because ya kgale ha bana dilo tse ngata tse kgonang ho accommodate-a batho batjha ba bang hape jwale ka tsa jwale.

Ke bona e le ntho e lokileng haholo ka ho nne batjha haholo ha ba robalana ba sa berekisa leshomelwana le tse ding. Jwale yona e tla ba thusa ho lokisa se ba sentseng maobane.

Nna jara ke le motho a dulang mo motse setoropong, ke bona e se monyetla o hantle wa kgwebo haholo ka kgonne sentse re na le di dipetlele mo ke dulang.